Ee, go na le merogo e mengwe e e seng ya tlwaelo e batho ba le bantsi ba sa e itseng, mme e ka nna molemo go e leka ka ntlha ya tatso le botsogo.

Diapole di tlhoka maemo a a mo dikgweding gore le kgone go dira maungo. Dipanana di rata maemo a , mobu o tshwanetse go nna o le o o ruileng ka manyalo a a senang letswai le le lengwe le le feteletseng.

Ditamati di rata letsatsi le le telele diura di le robongwe go ya go lesome ka letsatsi. Mobu o tshwanetse go nna o ruileng . Go simolola ka peo jala peo mo di tray-ing tse di nang le mobu o motala wa peo, boloka mobu o le mogote mme o , peo e tla tlhaga ka morago nyana ga malatsi a le five to ten.

Rooibos e gola sentle mo mobung o bonolo o le kgotsa o le , o nang le drainage e molemo, e rata sebaka se se nang le pula e kwa tlase. Peo e jalwa mo nursery bed ka ntlha ya go tlhokega tlhokomelo ya ntlha, e tlhaga ka morago nyana ga malatsi a ten to fourteen.

Rooibos e gola sentle mo mobu o bonolo o le kgotsa o , o na le drainage e e molemo, e rata sebaka se se nang le pula e e kwa tlase. Peo e jwala mo nursery bed ka ntlha ya tlhokego tlhokomelo ya ntlha, e tlhaga ka moragonyana ga malatsi a le ten to fourteen.

Pula e kwa tlase le komelelo, tharabololo e ka nna go dirisa mekgwa ya water harvesting jaaka go aga dipitsa tsa go tshwara metsi.

Balemirui ba maungo gompieno ba lebane le diphetogo tsa bosa le maemo a loapi, dikokomane, le di tshenekegi, le ditshenyegelo tsa tlhagiso.

Go dira maungo a nne le boleng jo bo oketsegileng ke sengwe se se botlhokwa thata mo temong ya maungo gompieno, ka gore go fokotsa tshenyo morago ga tshenyo mme gape go bula mebaraka e mešwa.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke dipanana, diapole, diperekise le mango. Ke ka ntlha ya gore di nonotsha mmele, ebile di na le maatla.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng ke tamati, ditapole, , garlic-ki, di-carrot-e le khabitšhe. Lebaka ke gore di gola ka bontsi boleng jwa phepo le gore e ka tsamaisiwa le go bakwa ka bonolo, ebile di na le dikotla le.

Mo temothuong ya segompieno dithoro le mabele di dira karolo e kgolo ya dithuto tse di rekisiwang le go tsenngwa mo dipolotiking tsa lefatshe. Mabele a dira phaletšhe, mabele a le dijo tse di tlhotlheletswang mmogo le dino jaaka biri kgotsa whiskey.

Fa gotwe wine farming gotewa lema ka maikaelelo a go dira wine. Morara ke one jwalo e e jalwang, fa morara o setse o butse o mme o tsenngwa mo wine production e leng tshebetso ya go dira wine.

Dilo tsa motheo tse o di tlhokang ke lefelo le le nang le letsatsi le le lekaneng, mmu o o nang le go thusa dimela go gola, tanka ya pula kgotsa thulaganyo e bonolo ga drip irrigation.

Go lema ga rooibos go thusa ka gore go sireletsa dimela tsa selegae, go rotloetsa temo e e tswelelang, go tshegetsa ditshedi tse di farologaneng, go thibela go senyega ga mmu le go tsweletsa ditsamaiso tsa tlholego.

Mabele a mmoko, mabele a sele, raese, pone le mabele a le . Lebaka la botlhokwa ke gore dijo tsa motheo mo lefatsheng di tshegetsa food security, di nna motheo wa ikonomi ya temo le kgwebo ya lefatshe, di tiisa phepo le maatla mo bathong.

Pele ga o jala o tshwanetse go itse tikologo e e tshwanetseng, mmu o tshwanetseng, lefelo la tlhokego, mokgwa wa temo le mmaraka le tiriso.

Dinonofo tse di tlhomologileng mo rooibos ke diminerale, di thusa go tshegetsa dipelo, le mesifa, di-vitamin, go se nne le caffeine le di-vitamin e e botlhoko, ditholwana tse di tlhagisang botsogo.

Mo dijong tee e fresh e nowa jaaka herbal tea e e fapanang le , mo ditlolong tsa go intlafatsa botsogo rooibos e fetolwa e le le powders tse di rotloediwang go lwantsha stress.

Ditsela tse dišwa tsa tiriso ya merogo mo dijong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng ke dijo tse di gatseditsweng, maungo a a gatseditsweng, le soup le sauce tse di nonofaditsweng.

Merogo e nka e rekang ke morogo wa spinach, morogo wa carrots-e, ditamati, khabitšhe le lephutsi.

Mekgwa e thekenoloji e amang temothuo le kgwebo ya maungo ke go oketsa tlhama le boleng mo temothuong, go fokotsa ditshenyegelo le go boloka nako go oketsa mmaraka le go fokotsa tshenyo mo tikologong.

Ke maemo a bosa a na le seabe se segolo mo go tlhomamise mefuta ya maungo e ka jalwang, maungo a mangwe a tlhoka metsi a mantsi, bolelo jo bo kwa godimo le letsatsi le le nonofileng kgotsa mmu o nonofileng.

Maungo a na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motho, ka gonne maungo a na le dikotla le dibithamini tse dintsi.

Maungo a na le seabe se segolo thata mo go tshegetseng ikonomi ya Aforika Borwa ka gonne batho ba le bantsi ba ikaegile mo maungong, bangwe ba tshela ka one gonne a na le di-mineral-e le dikotla.

Merogo e na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motho, ebile e na le dikotla le di-vitamin, e godisa marapo a motho, e godisa motho ebile e botlhokwa mo matshelong a rona.